Ndandivuka kusasa kakhulu ngo-five ndiyolanda amanzi emlanjeni. Ndibase ephandle ndenze neti nepapa for abantu, ndicoce emva koko ndilungiselele abantu abantakwethu abancinane. Ogqiba kwam ndihlambe ndilungiselele ukuya esikolweni. Isikolo sethu ke sasikude sihamba iikhilomithazi eziyi-five ukuya ku-seven, futhi isikolo sethu sasisincinci singenazo izixhobo ezininzi.

Ukutya kwenkcubeko endinqwenela ukuzama, ndingathanda ukuzama yisushi ngoba yahlukile ngokupheleleyo kwento endiyaziyo futhi akuphisani nomzimba, akutyebiswanga ngeoyili okanye iswekile. So ndingathanda ukuzama isushi.

Indima endiyidlalayo kumalungiselelo emingcwabo kukupheka nokulungiselela ukutya. Ukuba sisekhaya ndiyanceda ekuxovuleni, ekuphekeni umngqusho, iimbotyi, inyama okanye ekusikeni iziqhamo. Ndiye imingcwabo okanye kwangaphambili. Xa kuyimfuneko ndiyanceda ekuhanjisweni ukutya.

Ewe, impahla yokuzila zidlala indima ebalulekileyo kubomi bomhlolokazi ingakumbi kwinkcubeko yesiXhosa nangenkolo ezinintsi. Impahla yokuzola luphawu lwentlonipho kunye nokuhlala uthe . Ikhusela umhlolokazi kwimiba yintlalo futhi sisivumelwano phakathi komntu kunye nesiko okanye nesithethe sakhe.

Ukulobola akutsho ukuthenga umfazi. Ukulobola lumanyano leentsapho, hayi nje kwabantu ababini. Ukulobola kulukhulisa imbeko phakathi kwabashadile, kwabashadeneyo. Lukuqinisa ubudlelwane beentsapho futhi luyinkqubo yokufundisa isiko.

Amakrwala angancedwa ngokufundiswa cacileyo phambi kokuba bangene kwisikhwetha, bafundiswe nangexabiso lobomi. Bafundiswe ukuba ubudoda bokwenyani abulinganiswa ngezixhobo, izinxibo okanye amandla kodwa ngemfezeko, uxolelwano nendlela ophatha ngayo abanye abantu. Isikhwetha yindlela yokwakha, hayi eyokonakalisa.

Nyana wam, sukulibaleka isiko kuba abanye belibaleka. Sukulibona njengomthwalo, libone njengengcambu njengesithethe esakhayo, njengesixhobo sokwakha ikamva elizinzileyo. Ukuba uthanda lo mfazi mthande ngokupheleleyo, ngokomoya ngentliziyo nangendlela yesiNtu. Ukulobola akusoze kuthi kuthethe ukuthenga umfazi, yinkqubo yokuhlonipha intombi, usapho lwayo kunye nemvelaphi yayo, futhi uyawube ubonisa imbeko nokukhula kobudoda ube uphakamisa intombi yakho.

Izityalo ezikhulayo ngumbona, yimbewu yeembotyi, amadumbe, yimifuno, sweet potato, yigadi yezityalo ezineziqhamo. Ulimo lunceda ekutyeni, ekufundiseni, ekuphuhliseni uqoqosho kunye noluntu kulo mhlaba. Siyawukhathalelwa kuba sihlala siphinde usinike imbuyekezo enkulu. Ungumthombo wokutya nemali, ugcine indalo kunye nenkcubeko.

Njengomzali ohlala ezilalini ukhuseleko lwabantwana bam xa besiya esikolweni luhlala luphambile entliziyweni yam. Ukuba isikolo sisesinye futhi sikwilali ekude, umgama omde, kunye nendlela neendlela ezingakhuselekanga, iingozi zeendlela, ubundlobongela okanye ukuxatshazwa kubekho nezilwanyana zasendle okanye izinja zaselalini, abantwana abafiki esikolweni ngenxa yoloyiko okanye ukudinwa. Ndinqwenela ukuba ukuba kukho iindlela ezingcono zobakhusela ezifana nezithuthi zabafundi, iindlela ezilungisiweyo okanye abantu abadala abakhapha abantwana ukuya esikolweni.